Ho ya ka moo ke bonang ka teng. Batjha ha ba na thahasello ho tsa temo, hobane ha ba so ka ba rutwa botlhokwa ba temo maphelong a bona. Ha ba tsebe hore temo e bapala karolo e kakang maphelong a bona.

Ke nahana mmuso o tlameha ho ya setjhabeng ho bo rakgwebo ho ba ruta ka botlhokwa bona ba mananeo a mmuso a fanang ka thuso tsa ditjhelete. Ha mmuso o ka ya ho bo rakgwebo, wa itsebisa, wa ba tsebisa le diprojeke tsena ba di etsang ho mme. Bo rakgwebo ba tla nna le tsebo eo e ngata.

Ha se dijalo tsa ka di le maemong a matle polasing. Nka dumella hore baahi ba tle ho nna ba tlo reka. Ke ntse ke ya le ho baahi ke ba tsebisa ka ditshebeletso tsa ka le tseo ke di rekisang polasing ya ka.

Jwalo ka rapolasi, o tlameha ho tseba dinako tsa ho jala hoba ha di ka o fosa. Dijalo tsa hao di keke tsa mela hantle ho mme o kekebe wa una seo o ne o batlang ho se bula.

Ke nahana bo rapolasi ba ka fa basebetsi ba bona thuto ka tshireletso e teng mosebetsing. Ba nto ba, ba le matshwao ao a tla bontshang ditsela tseo. Ba tlamehile ba sebetse ka tsona hore ba ska iphumana ba le dikotsing.

Ditholwana tsa hao di senyeha, o ka di beha tulong e nepahetseng. Temperature e tlameha ho ba ya maleba moo o behang ditholwana tsa hao.

Ke tla mo jwetsa hore nkekebe ka kgona ho sebetsa bosiu hobane ha ke kgone ho dula ke sa robale bosiu. Ka bakeng sa tsa ka tsa maphelo sa hape le teng ke na le family eo ke tlamehileng ke e tlhokomele ke bane le yona matsibuwa.

Monghadi, ka ha ke ile ka bona hore selemo se fitileng, re ile ra latlhehellwa haholo mona polasing, ka dikgohola tse ileng tsa bakwa ke pula tse ngata. Ke utlwelletse ebile ke a tseba. Hoba ho na le lnsurance ya tsa temo eo e ka re thusang. Motlhang re ka kopana le seo hape. lnsurance ena ke na le batho bao ke ba tsebang ba sebetsang moo ba ka tlang mo polasing ho tla ho tlhalosetsa tse ngata ka ho yona ho mme e ka re thusa haholo ho re ke ra e kenela.

Nka ba eletsa hore ba kenelle temong ya tsa meroho, hobane meroho e re thusa haholo mebeleng ya rena. Ke dijo tseo tse nang le phepo, tse loketseng mebele ya rona. Hape di thusa kgahlanong le malwetse ao re ka kopanang le ona bophelong.

Batswalle ba ka ke batla re, ho tloha kajeno re itlhokomele hoba le a bona malwetse a se a le mangata. Jwale ke batla re nke leeto lena ho ya dipolasing ho ya ho fumana dijo meroho tse di tla re fang matla ebile di tla etsang. Re dule re itekanetse ka nako tsohle.

Ha ke ba fumana kannete, ke tseba ba bolawa ke tlala, ke tla dula le bona fase ha ke dula le bona fatshe. Ke tla buisana le bona hore ke kopa bona ba nshebele moo. Polasing ho rona ho ska ba le batho ba utswang, mme nna ke tla nna ke ba thusa kgwedi le kgwedi hore ba fumane dijo mme ba bang ba bona ke tla ba neha mesebetsi moo polasing.

Dumela ntate Sejaki, ke tlile mona hoba ke batla ho tseba se seng ka se etsahalang polasing ya heso mane. Re batho ba jalang poone, empa dijareng tsena tse fitileng poone ya rona ha e sa hola hantle. Ke be ke batla hore o nthuse hore re ka etsa eng hore ho ntlafale le poone ya rona. E hole hantle hoba ke lemohile hore dilemo tse fitileng tsena e ne e sa hole hantle.

Setjhaba sa heso, ho bohlokwa hore le tsebe hore mahapu a hohela mefuta e fapaneng ya dikokonyana tse ka senyang peo, makgase le mahapu a sa butswang. Ha le tseba dikokonyane tsena le ditsela tsa ho di laola le ka fokotsa tahlehelo mme le kotule ka katleho di khunkhwane tsa mahapu. Tsena ke diboko tse nang le mebala e metala kapa e mekgolo tse jang mahapu le dipalesa.

Ee, ke na le thahasello ho mosebetsi ona hoba ke na le tshepo ya hore ha ntse ke ya moo ke sebetsa. Ka tsatsi le leng ba tla nka ka sa hlole ke ya fela ka nako. Ba mpitsang ba tla nka ka ba mosebetsi wa bona hoba ka ba sebeletsa ho ya ho ile.

Dikgomo di tlhoka dijo tse nang le phepo e felletseng jwang bo botala, manyolo a boleng, mafura le metsi a tlhwekileng. Ha ele dijo tse foko'fokolang, diphoofolo di fokola mme di kgutla haholo malwetse.

Malome Paulo ke lemohile hore o na le dikolobe tse ngata mona polasing ya hao, empa ha o di rekise. Na o no tseba hore o ka etsa tjhelete ha o ka di rekisa tse ding? dikolobe ke tse ding tseo tse di nkiwang jwalo ka nama eo batho ba e ratang, di butcher-ra. Ha o ka rekisa tse ding tsa dikolobe tsa hao, o ka etsa tjhelete e ngata.

Di-greenhouse gas emission ke musi kapa mefutafuta ya moya o kotsi e ntshang ke batho, kapa diphoofolo kapa metjhini. Mme e kenella moyeng mme e kgona ho tshwara mofuthu wa letsatsi.

Ke tla tima engine ha ke ema nako e telele hoba ha koloi e ntse e idler e ja mafura. Ke tla se tsamaise trekere ka lebelo le hodimo le sa tlhokahaleng. Ho mme ke tla dula ke ntse ke shebile hore di dula di le hantle hoba mafura ha dule le ntho tse jwalo jwalo.

Rakgadi o ile, rakgadi Palesa o ile a njwetsa hore di kotulwa ho ntsha di-generates tseo batho ba ka di jang di sebediswa. Ho etsa oli ya sonoblomo e re a behang ka yona ka lapeng. Tse ding di rekiswa ho bokella mahe a dinotshi hobane dinotshi di rata sonoblomo ho bokella tshepe.

Dirapa tsena di bitswa dirapa tse emeng. Ke tsela ya ho lema dimela kapa dipalesa ho ena le ho lema fatshe ho fapana le ho di jala. Di le keleditswe hodima lebota kapa frame. E kgumaseditsweng lebota tse ding. Ke tsa nnete, Hangata ke dimela tsa nnete tse jalwang ka masakaneng a manyane, a kgumaseditsweng lebota. Metsi a ka sebediswa ka di-pipe tse nyane kapa system ya ho fafatsa e kgethehileng hore dimela di dule di nosetswa.